Metshameko e thusa bašwa go fokotsa kgatelelo ya mogopolo le go tlhobaela, ka go golola di-chemical-e tse di dirang gore ba ikutlwe ba siame. Go dira gore ba itshepe, go ba naya tsela e e itekanetseng ya go tswa mo maikutlong, go nna le kamano le batho ba bangwe le go ba ruta go lepalepana le maemo.

Metshameko e thusa bašwa go nna le mogopolo wa kgolo, ka go bontsha gore maiteko a isa kwa tokafatsong, mme diphoso ke ditshono tsa go ithuta, eseng mabaka a go ineela.

Metshameko e o ka e fitlhelang mo motseng o ke dulang mo go o ne, o akaretsa kgwele ya dinao, kgwele ya diatla, netball-o le tenese. Nna ke rata kgwele ya dinao.

Ka twenty-ten, Aforika Borwa e ne ya dira diphetogo tse di kgolo go ipakanyetsa Sejana sa Lefatshe go akaretsa, kago ya di-park-a, tokafatso ya diporo le ditsela, go oketsa tshireletso, tokafatso ya mafelo a bojanala le diporojeke tsa setšhaba. Diphetogo tseno, di ne tsa thusa go amogela tiragalo e kgolo.

Go aga botsala le ba bangwe, go tlhokega tlotlo le kutlwelobotlhoko, puisano e bulegileng le go reetsa ka kelotlhoko. Go botlhokwa go amogela dipharologano, go nna motlhokomedi, go bua ka tlhompo, go nna le tshepo le go batla dilo tse lo di kopanelang. Tsela eno e aga botsalano jo bo tiileng.

Dipotso tse nka di botsang, ya ntlha, ke maemo a fe a konokono kgotsa di-philosophy tse di nnileng le seabe se segolo mo katlegong ya setlhopa sa gago. Potso ya bobedi, o rotloetsa jang le go boloka maitsholo a setlhopa, bogolosegolo mo maemong a a nang le kgatelelo e kwa godimo. Potso ya boraro, ke mekgwa e fa ya katiso kgotsa dithutiso tseo di boneng, di le mosola thata mo go tokafatseng bokgoni jwa batshamiki le go dira mmogo ka setlhopa.

Motshameko wa kgwele ya dinao le setlhopha sa kgwele ya dinao tse ke se ratang, di godisa lorato lwa motshameko o no thata. Se dira gore ke ananeele le go tlhaloganya ka tsela e tseneletseng, lorato lono, le tlhotlheletsa botshelo ka tsela e siameng, le rotloetsa dikgolagano tsa batho, boitekanelo jwa tlhaloganyo le go aga botsalano bo bo tseneletseng.

Metshameko e tshwanang le kgwele ya dinao le go thuma, e tokafatsa botsogo jwa mmele mme gape, e tokafatsa boitekanelo jwa tlhaloganyo go tshameka motshameko o o ratang, go le gantsi go dira gore motho a itumele, a imolole kgatelelo ya mogopolo le go nna le kamano le batho ba bangwe le botsogo bo bo siameng ka kakaretso.

Ditiragalo tsa boditšhabatšhaba tse di jaaka Sejana sa Lefatshe le meletlo ya setso, di tokafatsa bojanala jwa Aforika Borwa, ka go ngoka baeng, go oketsa letseno le ditiro, le go tokafatsa setshwantsho sa yona lefatshe ka bophara. Go ngoka bojanala ba le bantsi, naga eno e ka tokafatsa dithulaganyo tsa VISA, go nna le pabalesego le go rotloetsa bontle jwa naga le bontle jwa tlholego.